Imidlalo yendabuko ayifani nemidlalo emikhulu eyaziwako emhlabeni kungakho imithetho yakhona ebekwa mphakathi nofana isiqhema sendawo leyo lapho ebayidlala khona. Imithetho le ibe iba nofana ihlangana nesiko nofana isikopilo labantu labo nofana bendawo leyo.

Imidlalo yendabuko le, solo ayithuthuki emphakathini yethu njengeminye imdlalo efana yebholo erarhwako ngombana imidlalo yendabuko le, ingenelele khulu esikweni begodu idluliselwa kesinye isizukulwana ngehloso nokuhlenga amasiko.

Imidlalo eSewula Afrika iletha umehluko khulu nakuza kumali ngeniso ngombana imidlalo le iletha imisebenzi nofana yenza imisebenzi ingezelele ivakatjho-bukelo begodu abantu basuke basebenzese imali ukubukela leyo midlalo. Imakhiwo iyathuthuka nayo begodu lokho kunomehluko nofana kunomthelela owenzako ekuthuthukisweni umnotho eSewula Afrika kanye nezinye iinarha.

Imidlalo ifana nokuzibandula nofana ukuzilolonga. Lokhu kusiza umzimba womuntu nofana imizimba yabantu ngokwehlisa izinga lokukhathazeka, izinga lokwethuka nofana lokusaba begodu lingezelelela izinga lokuzithemba njengomuntu. Okhunye kukobana lisiza ngokomkhumbulo, umkhumbulo wakho ukusuka umsebenzi ngcono begodu nangendlela engaberegisi amandla amanengi. Okhunye okubaluleke khulu kukobana imidlalo isizo ngokulala.

Liqiniso bonyana abafundi nabaqalana nezemidlalo eenkolweni, iimfundo zabo zisuke zisalele emuva, kungakho ilanga lezemidlalo esikolweni lilinye kwaphela evekeni. Lelo langa lingoloSithathu.

Kanengi abantu abatjha bathanda imidlalo le ejwayelekileko begodu eyaziwako. Imidlalo le ifaka hlangana nebholo erarhwako i-netball begodu ne-basketball abanye.

Umbanduli umsebenzi wakhe emdlalweni yabantu abatjha kukwenza isiqinisekiso sokobana iqembu lakhe lidlala ngokufaneleko begodu liyathumba.

Liqinisa bonyana umdlali waduma ephasini loke ubayinjinga. Thina-ke eSewula Afrika, umdlalo onjingileko engimaziko, ngu-Benni McCarthy kanye no-Caster Seminya.

Abantu ekufanele babumbanise isitjhaba ekusekeleni iinqhema zenarha, ngibo abantu abahlala kileyo narha lokhu ngombana ngikholelwa bonyana woke umuntu nofana umuntu omunye nomunye uyayithanda inarha yakhe begodu kufanele ayisekele bonyana ithumbe nanoma ingathumbi angatjhuguluki ukuyisekela.

Umsebenzi wokuzilibazisa usiza khulu bonyana ubeke kude nengozi. Lokhu kungombana umcabango wakho nofana ingqondo yakho isuka ithathekile ngalokhu uzabe ukwenza ngaleso sikhathi kube kuhle khulu lokha nawukwenzako ngaleso sikhathi ukulibazisa khibe uyakuthanda ngombana esikhathini esinengi uzokusuke wenze khona kanengi ukuze ubalekele izinto ezingakalungi. Soke siyazi bonyana nawungananto oyenzako ebalulekileko ugcine uzuma lokhu ongakwenza, kanengi ongakuthola, akuyi ngandlela.

Imidlalo yendabuko ihlukile kunemidlalo yanamhlanjesi. Lokhu kungombana imidlalo yendabuko isabambelele emasikweni begodu nesikopilweni lakade. Lokhu sikubona ngombana imidlalo yendabuko isike idlalwe mihlobo yabantu belizwe elithileko begodu imidlalo yanamhlanjesi idlalwa kungaba lelizwe loke emhlabeni, kungakho yehlukile begodu imidlalo yanamhlanjesi iyatjuguluka beyithuthuke.

Nayo imidlalo le yoke yokweqa intambo, angafaniko eenkolweni ngombana lo asuka eqa intambo akakathomi ngokuwazi umdlalo loyo, uthome wawufunda bonyana intambo leyo yeqiwa njani. Kungakho abantu abafisa nofana ebakhanuka ukwazi bonyana intambo yeqa yeqiwa njani, bangasungulelwa isikolo bafundiswe khona lapho bonyana intambo yeqiwa njani.

Abanye abantu bathanda ukudlala emaphilweni wabo. Nakuphela lelo bizelo elifitjhani ebangakwenza kukobana bazume omunye umdlalo ebangawuthanda nofana ebangawuthokozela ukuze baqhubekise ukuhlala bazilolonga nofana bazivoqavoqa.

Amarhwebo asakhasako azuza khulu nakuza iinkathi zeminyanya yeentjhabatjhaba ngombana basuke bamenywe nofana babhukhwe babantu baleyo minyanya ukobanyana bazobaphatha kuhle bazobenzela izinto ngerherho lakhona. Kanengi kusuke kukobanyana ama-service wabo ngelimi lesiyeni asuke athengeka nofana angabethi khulu iinkhwama.

Ngesikhathi ngiyokudlala umdlalo engiwuthandako ngimbatha amanyathelo avalekileko nofana amateki ngimbathe iimvikela madolo, ngimbathe ubhrugu obude, ngimbathe iimvikela ndololwana kungenzeka bonyana ngimbathe nesikhipha nofana irhembhe lomkhono omude, ngimbathe ikoporo bese ngiphelele nanginjalo ngiyokureya itsikiri nofana umlelenjani wami.

Kubalulekile bonyana umuntu asele amanzi nakasemdlalweni angathomi ngokuwasela ngaphambi kobanyana adlale ngombana lokho kuzomphathisa isihlabi kungcono nakasela sele athomile ukudlala ukuze ehlise izinga lomtjhiso emzimbenakhe.

Njengoba eenkolweni zangekhethu kusendaweni yamakhaya azikho iimpots nofana imidlalo edlalwako eenkolweni zekhethu imidlalo edlalwako yibholo erarhwako kanye nebholo ephoswako i-netball edlalwa bentazana.

Imakhiwo eyakhiwa khulu ngesikhathi kulungiselwa umnyanya webhigiri yephasi ngomnyaka ka-twenty ten abe kumahotela, amahotela la akhiwa ngobunengi ngombana abantu bebazi bonyana kuza abantu abanengi bavela eenarheni ngokuhlukahlukana begodu bazokutlhola amalalo njengombana imidlalo le beyizokuthatha isikhatjhana ingapha.

Kuyakghoneka bonyana ngitjhugulule umsebenzi wami wokuzilibazisa ekuyi-hobby ngelimi lesiyeni ngiwenze umsebenzi ongenisela imali ngokobanyana mhlambe nangireya itsikiri nofana umlelenjana ngingenele amaphaliswano ngiphalisane lapho nabanye abareyi abavela eenarheni ezahlukahlukeneko lokho kungipha ithuba lokobana ngikwazi ukuthumba begodu ngenze nemali.

Abotitjhere badlala indima eqakatheke khulu emidlalweni yesikolo ngombana abanengi babo banelwazi ngemidlalo leyo begodu bayakghona ukubandula abantwana besikolo bonyana badlale kuhle begodu badlale ngcono.

Ngiyavumelana nalokhu ngombana ukuzibandula kwenza bonyana igazi lakho lihlale ligijima lokho ngokukhamba kwesikhathi kusuke kube yinto ehle emzimbeni wakho begodu kurhelebha bonyana nofana kusiza bonyana umzimba wakho ulwe neentjhijilo nofana ukugula ezingahlangabezana nazo esikhathini esizako ngobulula.

Igondelo lebholo elararhwako elangithabisako ekhange ngalibona alikho ngombana umakhakhulararhwe nofana ibholo erarhwako akusiyinto engiyithandako begodu angiyibukeli.

Abesana nabentazana bangayeleliswa bona bazibandakanye emidlalweni yesikolo ngokubaqhazela ukubaluleka kwawo babaqhazele bonyana nabazindakanyako bazokuthola imiphumela emihle njengokobanyana bangasaba nokugula kanengi bakghone ukucabanga ngcono nakuza ezintweni zesikolo njalo

Iingoma ebezivunywa ngesikhathi semidlalo esikolweni azikho engizikhumbulako ngombana sele kukade ngaya esikolweni.

Emidlalweni yabentwana akusikanengi ngibabona bavuma iingoma ezikhuthazanako.

Iye, ikhona imidlalo engicabanga bonyana ngeyobungani efana nomrabaraba.

Abentwana abavalelwa ngaphandle kunamatatawu nofana iinkundla zokudlala ezilingene bona kodwana akwaleli bonyana bangadlala eenkundleni ezikulu khona bazakujwayela.

Ngokubona kwami nale yokweqa intambo kufanele ifakwe eenkolweni njengombana ezinye iinkolo ziyifakile begodu kuphaliphaliswana ngayo imidlalo enjalo.

Nanoma ingatlolwa phasi encwadini isizukulwana esilandelako zisuke ziyazi imithetho yazo kodwana nanoma ingatlolwa kulungile ukuze ifundise abanye abantu abezako.

Imidlalo yendabuko midlalo ekukuthi idlalwa babantu bekhaya ebazitlamele yona.

Imidlalo yendabuko iqakatheke khulu emphakathini ngombana isuka imidlalo ekuthi abantu abadala bayenzele bonyana bafundise abentwana iimfundo ezinye zepilo kanye nehlonipho.

Imidlalo yendabuko edlalwa ngekhethu engiyaziko ibala hlangana ikhokho kanye nomrabaraba.

Imidlalo yendabuko ihlanganisa abantu ngokobana yenze isikhozi esiqinileko begodu nesihlala isikhathi eside.

Ilutjha lifunda okunengi khulu emidlalweni yendabuko okufaka hlangana nehlonipho kanye neemfundo ezinye ezikhambiselana nepilo ezifana nokubekezela.

Imidlalo yendabuko kubaluleke khulu bonyana ifundiswe ngeenkolweni njengombana lokhu kuzokwenza abentwana besikolo babumbane, bazwane, bahloniphane begodu babenesikhozi esihle.

Ngokubona kwami imidlalo yanamhlanje ayifani nemidlalo yendabuko njengombana imidlalo yanamhlanje kanengi nawuqalako isebenzisa itheknoloji ukudlula le yendabuko nofana

Imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni ngombana imidlalo ekuthi ngelimi lesiyeni i-competitive lokho kutjho bonyana kungaphali iphaliswano kube nabathumbako njalonjalo.

Imidlalo yendabuko iyafana neminye imidlalo ngombana isiza wena bonyana uzibandule ukuze umzimba wakho uhlale uphilile.

Ngokutjho kwami ngaphambilini abantu abadala benze imidlalo yendabuko le ukufundisa ilutjha nofana abentwana ihlonipho kanye neemfundo ezinye zepilo njengokubekezela njalonjalo.

Ngomzekelo ngomdlalo kamanatjhana kukulokha umntwana munye agijima abanye ukuze abathinte angathinta munye wabo loyo othintiweko nguye ogijimisa abanye njalonjalo.

Ngendlela umbuzo oyibeke ngakho nangekhethu umdlalo nofana imidlalo yendabuko isathathelwa phasi.

Ekukhulumeni iqiniso akekho umdlali engimaziko odlala imidlalo yendabuko osele anjinga ngonobangela wemidlalo le.

Mina angivumelani nalokho ngombana imidlalo le nanoma ingeyakade isakwazi bonyana yenze abentwana bagadesi baphume isizungu.

Ukungathuthuki kwemidlalo yendabuko ngokubona kwami ngibona kobanyana yenziwa kukuthi abantu beSewula Afrika abayithatheli ehloko kungakho ingathuthuki.